Go tlhokiwang go nna moithuti yo o kwadisitsweng, o tshwanetse o nne le dingwaga tse di rileng, o nne le ID ya Aforika Borwa le bosupi jwa bonno, o tshwanetse go sa nna le dikoloto.

Dilo tse di sekasekiwang ke ditshenyego le di seabe sa morokotso, ditlhokwa tsa go nna le sekoloto, ditirelo tse di oketsegileng, go sekaseka ditlhokwa tsa ditirelo tse di rileng.

Hisetori e e siameng hisetori e maswe e ka kgoreletsa ka kgonagalo e e kwa tlase ya go amogelwa le ditlhwatlhwa tse di kwa godimo. Hisetori e e siameng e ka thusa ka kgonagalo ya go amogelwa le ditlhwatlhwa tse di kwa tlase go tokafatsa hisetori ya sekoloto o tshwanetse go fokotsa ditlhaelo le go lefa dikoloto ka nako.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go nna le di hisetori ya sekoloto e e maswe, go tlhoka letseno le le . Ditsela tsa go tokafatsa kopo ke go tlhokomela dikopo tsa sekoloto le go sekaseka hisetori ya gago ya sekoloto, o tshwanetse le go bankanya tse di kwa godimo.

Botlhokwa jwa go buisa melawana le maemo ke go tlhaloganya morokotso, go nna le taolo ya madi, go bona le go tila mathata a madi. Go na le gape tse dingwe tse e leng gore ga ise ke di bue.

Ke go tlhoka morokotso, go nna le taolo ya madi, go nna le go tila madi mathata a madi. Ke tsone tse e leng gore di tla mo tlhaloganyong ya ka ga go buiwa ka melawana le maemo.

Ke moputso wa gago, hisetori ya sekoloto le o balelwa letsatsi le letsatsi e seng mo teng ga kakaretso ya mokgwa wa go bula sekoloto.

Dilo tse di borai ke morokotso o o kwa godimo, ditshenyegelo le go kopa go busa madi ka bonako. Dilo tse di molemo tsa go nna motlhofo go fetoga, go ikanya le go sireletsa rekoto ya gago ya dikoloto.

Dituelo tsa kgwedi le kgwedi, dituelo tsa morokotso, dituelo tsa letsatsi le letsatsi, tuelo ya go tlhabolola mokgwa wa go bula sekoloto mme di ka tloeliwa ke go tswala mokgwa wa go bula sekoloto, tlhola dituelo tsa banka, loga wa madi.

Go na le dituelo tse di farologaneng go tsa go tsamaya ka gore o dirisa banka e feng. Ga e le gore banka ya gago e go duedisa madi a e leng gore a mantsi o kgona go tsena mo teng, o bone gore o ka itlhopela tuelo e e ntseng jang kgotsa karata e e sa patediseng madi a a rileng, o ka fokotsa le go sa swipe-e mo lebenkeleng tse di farologaneng.